Tshumelo dzine nda dzi ṱoḓa musi ndo ima zwiṱitshini zwa peṱirolo, ndi dzi ngaho u shela peṱirolo, u renga zwiḽiwa, u wana thuso ya mupo ya mabunga, tshiṅwe hafhu ndi u renga zwithu zwine nda ḓivha uri zwi ḓo nthusa, ndi tshi amba zwishumiswa zwa goloi. Peṱiroloni hune ha imiwa hone zwiṱitshini, zwi a thusa nga maanḓa uri lwendo lu kone u vha lwa vhudi, lwa maṱhakheni, nahone lusina dzi khaedu nnzhi, ngauri u ḓo dzhena zwiṱitshini zwo fhambananaho u shela peṱirolo, na u bvisa maḓi, na u dzhena mabungani, na u renga maḓi a u nwa, na u bvisa ḓora, u kona u reila zwavhudi wa dovha wa awela kha lwendo lwonolu lulapfhu.

Muthu ane a khou ṱanga lwendo nga bisi, tsha vhuṱhogwa tshine a fanela u paka ndi zwiḽiwa zwine vha uri a zwi siṋi. sa dzhia zwiḽiwa, u ḓo vha na khaedu kharali nḓilani havha hu sina fhethu ha u ima, kana hune a nga kona hone u renga zwiḽiwa, kha pake zwiḽiwa zwine zwa vhori a zwi siṋi, zwi a kona u konḓelela tshifhinga tshilapfu. Tshiṅwe tsha ndeme tshine muthu a fanela u tshi dzhia, hungavha nguvho a ḓo kona uri a tshi nyaga u awela a ḓi fukedza ngalo a kona u awela zwavhuḓi kha .

Nga migwalabo ya vho radzithekhisi. Ndi zwa musi ndi tshi khou shuma ḓoroboni ya Cape Town, he zwa nkonḓela nga maanḓa uya mushumoni nga iḽo ḓuvha. Zwo mu kwama nga nḓila i si yavhuḓi, ngauri ndo balelwa u ya mushumoni u shuma swika maṱanu sa khou iwa mushumoni kha kha vha .

Mitengo ya zwivhaswa a yo ngo fanela na luthihi ngauri vhunzhi ha vhathu vhane vha shumisa mimoḓoro na vhareili vha vha vha tshi khou thusa vhathu vha public kana vha sekithara dza public vha sinaho dzigoloi. Zwino musi mitengo i tshi ḓura, i sa pfali, zwi amba uri na vhathu vhane vha ḓo badela, vha ḓo badela masheleni a sina vhukono, ngauri na peṱirolo ivha i khou ḓura, zwivhaswa zwi vha zwi khou ḓura, ndi zwa ndeme uri mitengo i vhe fhasi, nahone i vhe i pfhalaho.

Mutengo une nda u badela wone u bva ha hashu ndi tshi ya mavhengeleni, ndi vhona wo tea ngauri ano maḓuvha zwivhaswa zwi khou ḓura nga maanḓa, nahone ri khou tshila kha shango ḽine zwivhaswa zwa hone dzi dzulela u gonya na u gonya na u gonya. Mutengo vhambedza ndi vhona wo luga nahone wo tea, husina khaedu kha uri ndi u badela, zwo tea uri ndi u badele ngauri ndi kule nyana ma .

Kha vhupo hune nda dzula hone ahuna ndi khaedu, ahuna tshifhinga hune wa ḓo tshi ḓivha uri nga tshifhingaḓe bisi i ḓo vha i khou fhira, hu tou vha na zwifhinga zwine riṋe vhathu ra tou zwi ḓivha riṋe vhaṋe uri nga tshifhinga tshikene bisi ḓo vha i khou ḓa, nga tshifhinga tshikene bisi ḓovha i khou vhuya, ahuna tshiimiswa ahuna ofisi ine wa nga tou ri u a i ḓivha hune ha vha na vhathu vhane vha ḓo u vhudza nga zwifhinga, a hu ho, zwine zwa amba uri ndi khaedu ngauri u tou vhudziwa tshifhinga nga muṅwe uri bisi ungari i fhira nga tshifhinga ndi khaedu ine ra vha nayo kha vhupo ha hashu.

U gonya ha mitengo ya zwivhaswa zwikwama vhaṋe vha zwiṋamelo nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri vhaṋe vha zwiṋamelo vha ḓo fanela u gonyisa mitengo kha vhaṋameli vha vho uri vha kone u khava tshelede eyo ine vha i shumisa musi zwivhaswa zwo gonya, zwine zwa amba uri na vhanevha vhaṋameli vha vha vha vha zwiṋamelo vha vha vha khou pfha vhuṱungu ngauri a zwi ambi uri tshelede dzavho na vhone dzo gonya. Zwi pfhisa nga maanḓa vhuṱungu musi mitengo ya zwivhaswa i tshi gonya ngauri zwi vhaisa vha ṋe vha zwiṋamelo na vhaṋameli.

Ahuna tsireledzo ine yavha hone kha vhathu vhane vha vha khou tshimbila nga milenzhe, ngauri a vha ho na vhane vha ḓa u thusa vhana vha zwikolo nga matsheloni uri vha vha pfhukise dzibada, u wana vhabebi vha tshi kho tou pfhukisa vhana ngauri wo tsireledzo, zwi khou konḓa kha vhupo hune nda dzula hone uri ya vhana kana ya vhathu vhane vha khou tshimbila nga milenzhe, vha enda nga ṋayo, ahuna tsireledzo.

Zwine zwa thusa ndi zwa uri musi vhathu vha maendela mashango vha tshi ḓa, vha kone u ḓivha uri vha khou ya gai nahone vha shumise nḓila ifhio. Vhathu vha vhupo ha tsini hanefho zwa guda khazwo nga kha dzi nḓila idzo ndi uri vha kone u ḓivha uri shango ḽavho ḽi bva gai kana vhupo havho ho thoma gai ende vhuya gai. Zwi dovha zwa thusa na vhoramabindu vhaṱuku uri vha kone u vhea zwithu zwishumiswa zwavho kha dzi nḓila dza tsini hanefho hune vhaendelamashango vha kone u renga hu si na dzikhaedu.

Shumisa bisi kha lwendo lulapfhu ndo vha ndi tshi khou bva Pretoria ndi tshi khou ya Cape Town, zwo ndzhiela awara dza fumi na malo ubva Pretoria u swika Cape Town, hone, ndo tshimbila zwavhuḓi ende na lwendo lwo vha lu lwa vhudi, a lwo ngo vha na khakhathi ngauri ndo tshimbila ndi tshi vhona dzithavha, ndo tshimbila ndi tshi vhona dziḓorobo nda nda tshimbila ndi tshi vhona na mashango, na dzi province dzo fhambananaho u bva Pretoria u swika Cape Town.

Zwi a dina nga maanḓa zwa u tswa dzithambo kana u pennda na u fafadzela mafasiṱere nga nḓila ya na u kwasha. Zwi thivhela uri vhathu vha swike nga tshifhinga ngauri huṅwe hu vha hu sina muḓagasi hunwe u wana tshumelo ya hone yo no vha i tshi khou ongolowa. Zwine zwa fanela itiwa ndi zwa uri muvhuso u pfhumbudze vhathu uri vha ḓivhe uri ndi vhugevhenga kana ndi vhukhakhi lune zwi a fareliwa arali muthu a tshi tshinyadza ndaka ya muvhuso kana ya department ya vha ha zwidimela. Zwine zwa fanela u itiwa ndi uri avho vhane vha tshinyadza kha vha dzhielwe vhukando vha kone u sumbedziwa zwine vha khou ita zwone zwo khakhea, hungavha u vha lifhisa nga ndifhedzo ya masheleni, kana u vha valela ṱironngoni u sumbedza uri zwine vha khou zwi ita ndi vhutshinyi, na u funza vhathu kha vha funziwe nga uri, vha kone u ḓivha ndeme ya zwidimela na uri i thusa hani tshitshavhani kha vhaṅwe vhathu.

Vho ra dzi thekhisi avha a kho ṱoḓana na na na u gudisisa na mini zwine vha ḓo vha nga ṱoḓa zwone zwo to tshelede yavho kha vha shumise zwavhuḓi vha hu itiwe zwithu nga mulayo nga thekhisi ngori vha ita tshelede nnzhi nga hafha noni no badela mithelo vha sa khou badela mithelo, hu fanela u vha na zwigwada zwine zwa vha ṱola vha badele mithelo ngori vha ita tshelede nzhi, tshelede heyo mara a i teksiwi zwine zwavhuḓi ngori nga ḓuvha vha ita.

Vhanameli arali vha sa namela thekhisi zwi amba zwa uri ahuna bindu, zwine zwa khou amba uri bindu ḽa dzithekhisi ḽi tshimbila nge vhanameli vha ḽi ita na u ḽi ṱuṱuwedza zwine zwa amba uri kanzhi miṅwedzi yo fhelela na vhane vha khou ya mushumoni zwine zwa kho amba zwori vho radzithekhisi tshelede ine vha i wana vha i wana nga musi vhathu vho namela thekhisi zwi amba zwori arali vhathu vha songo namela thekhisi ahuna.

Vhathu ri ḓivha zwa uri vho radzithekhisi ndi vhathu vha dzikhakhathi a hu na munwe nga vhusa muthu muṅwe na muṅwe ḓo to vhudza uri vhoradzithekhisi ndi vhathu vha vha dzikhakhathi na vha zwibisana hanevha . Zwine zwa ita uri hei nḓowetshumo ya zwibisana na mini i fhedze i songo tsha i shumisi ngori vhoradzithekhisi ndi vhathu vha dzikhakhathi vha to lwa na vhathu tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha ita vhatshi ita nga ndwa na u vhulayana vha ha vhulayana.

Zwine nda nga amba kha vha vhe na ngoho vha thuse vhathu nga nḓila yo teaho uri hu songo vha no kwanyana no vhulayana ngauri vhathu vha nga vhulayana arali vha vha khou lwela dzi thekhisi kana nyaga u dzhena kha vhuendi ho yaho ngauri.

Zwavhuḓi vhuḓi ndi dza uri vhathu kha vha to amba vha vha tshithu tshithihi, vhathu kha vha pfane vhavhe tshithu tshithihi huvhe na matshilisano a vhuḓi, zwi amba uri khathihi kha vhareile zwavhuḓi dzi badani uri hu songo vhuya ha ṱuwa u khou vha na phurobuḽeme and vhathu vha ṱhonifhane.

Zwiendi zwa kereke zwo fhambana na zwiṅwe ngauri zwi hwala vha kereke fhedzi sa zwine zwa kho amba zwone, zwine zwa vhukuma ndi zwa kereke zwo to sedzana na u hwala vhakereki fhedzi zwi kho vhaisa hanefho hune zwa khou tea zwi vha ise hone, zwine zwa khou amba uri a zwi hwali muṅwe muthu, ende zwi vha zwizwa kereke yone ine, ndi zwine nda nga amba nga vhuendi ha kereke unga si tu dovha wa to amba zwiṅwevho nga nṱhani ha zwezwo zwa uri vhuendi ha kereke vhuvha ho to sedzana na vhakereki fhedzi, vha vhu songo sedzana na zwiṅwe zwithu vhu vha vho sedzana na kereke fhedzi ndi vhuendi ha kereke hovho.

Nyimele ya bada vhuponi hanga ndi ya uri arali bada isi ya vhuḓi zwi amba uri vhanameli vha vhaaluwa vha ḓo balelwa u tshimbila vha nga si kone u tshimbila zwavhuḓi, zwine zwa khou amba uri vha nga vhaisala kana vha kha kha ḓi wa, zwine zwa amba uri arali zwi songo zwithu zwa khou tshimbila zwavhuḓi nyimele ya bada vhuponi fanela u shandukisiwa uri vhaaluwa vha kone u tshimbila zwavhuḓi uri vha songo tshimbila lune zwinga fhedza vha tshi vho ya zwibadela kana dzi kiḽiniki.

Ee, hu na dzangano ḽa ḽa santago na santeg arali mureili a sa khou tshimbila zwavhuḓi kana a tshi kho reila nga nḓila i si ya vhuḓi vha ya mu dzhiela maga uri muthu a kone u reila zwavhuḓi, zwine zwa amba uri arali vhathu vha nga mu ripota kha association heneyo vha mu dzhiela maga uri zwithu zwawe a kone u zwi shumisa nga nḓila uri u vha a tshi kho gidimisa matshilo a vhathu.

Vhupo ha dzi thekhisi ndi fhethu hune ho itiwa zwavhuḓi lune vhathu vha ḓoroboni ho fhaṱiwa zwavhuḓi zwi tshimbidziwa nga nḓila ya vhuḓi, hone zwa mahayani nga ha zwithu zwiamba zwavhuḓi nga mara tshine nda ḓivha zwone nga zwa mahayani ndi zwauri mahayani hu ḓi tovha na fhethu hune ha hone ngoho fhaṱiwa hu ḓi tovha na fhethu hune zwa zwa ima hone, ndi zwone zwine nda nga zwiamba nga vhupo uri o fhambananaho ha ḓoroboni naa vhupo ha mahayani a Afurika Tshipembe.

Arali goloi yo hwala vhathu vha ṋameli lwo kalulaho zwi amba uri i nga si tsha gidima nga nḓila yo teaho zwine zwavha uri a si u i ṱhogomela zwavhuḓi na kha tsireledzo ya goloi yone ine i ḓo ṱavhanya ya ṱahala kana a ṱavhanya u tshila, ngauri ivha i kho hwala mihwalo une wa kho i lemela.

Hai, hune nṋe nda dzone a zwiho ende nahone ho novha na thandululo dza tshitshavha dza vhusiki, dza vhuendi ha vhupo ha mahayani a vhaaluwa a thithu zwi vhona na u zwi ḓivha thi khou kona u pfhesesa zwauri mbudziso yo to ḓa nga nḓila ifhio.

Hai, zwi takadza uri nṋe ndi shumisa train nga maanḓa ndi tshi ya mushumo train a i ḓuri ngauri ndi renga weekly thikhithi ine nda I renga nga fothy seven rannda nda ḓivha zwa uri ndi ḓo tshimbila vhege yoṱhe, zwine zwa kho amba ḓuri mara zwi amba zwori ndi vhona na henevha vha mishumo kha vha tou renga ya ṅwedzi kha re hu tshi badeliwa thikhithi ya ṅwedzi kana haneyo kona u shumisa ine ya ṅwedzi vha kone ya mushumoni.

Dzi a fhulufhedzea nga maanḓa ngauri a kona u tshimbila zwavhuḓi hu sina khakhathi, naho ndi sathu to zwi shumisa mara ndi vhona ungari zwi a zwi a fhulufhedzea nga maanḓa vhathu vha kone u tshimbila vha swika hune vha khoya hone nga tshifhinga zwine ndanga zwi amba u swikela zwino.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo thekhisi na musi u khou ṱoḓa u namela thekhisi wa fhedzisela u songo i namela nga tshifhinga nga nṱhani ha musi ho ḓalesa nga maanḓa miṅwedzi yo fhela, zwine zwa thusa uri u kone u kunda ndi u ṱanganedza u konḓelela ngori wa ita kwa nya kwanya u fhedzi ukho vhaisala kana na wa fhedza u tshi kho huvhadza muṅwe muthu hanefho, tsha ndeme ndi uri iwe u konḓelele u tende uri o ḓala wa lindela ḽaini wa lindela tshifhinga tsha u namela tshi tshi swika.